Umfuyi weenkomo angayikhusela imfuyo yakhe ngokumana ezikhathalela iinkomo ngokuzisa kwidiphu ukuba ziyonakekelwa ukuze zingabinawo amakhalane.

Oku kungathetha ukuba uqoqosho luphuhla kakhulu ngokuba banakho nokuzithengisa ezi nkukhu kwiziphaluka zakwilali ethile ukuze babe nobanengeniso yemali. Bangakwazi nokuzithengisela ngamaxabiso aphantsi bangazifumani ngamaxabiso aphezulu ezi nkukhu njengesiqhelo apho banozifumana kwiivenkile ezaziwayo.

Okona kungaba kuyakhathaza ngalo mba webhokwe ekhuliswa njengesiloqabane ingaba yinto yokuba isilo esi siyibhokhwe akumelanga ukuba sikhethe sodwa ukuba sikhuliswe ngumntu. Simele ukuba sikhule nezinye iibhokwe, siye emadlelweni, siyosela amanzi emlanjeni okanye edamini ukuze siyazi ukuba sisisilo efuneke sikhule nezinye izilo eziyibhokhwe. Akumelanga ukuba sikhethekile sodwa, sikhule sodwa njengesilo sendlu. Bekumele uba sisilo esiyaziyo ukuba silungiselelwa ukuba sithengiswe ukuze sibe luncedo .

Ispinatshi ndingasithatha ndisithengise kangange-ten rand, nge-twenty rand nange-thirty rand. Sibe ngummilinganiselo eyahlukileyo.

Kuyanyanzeleka ukuba esi sigaba sibe nokukhawuleza okukhulu ngoba kudala saqalwa. Sicotha kakhulu kangangento okuba abanini bomhlaba abanye sebabhubhayo bengekawufumani umhlaba wabo. Uyacotha kakhulu lo msebenzi ngokuba ngoku uye usokolise xa abanini bomhlaba bengasekho.

I-pollination leyo yinto endingenakho ukuyihoya kakhulu xa isenziwa ngokomlinganiselo ofanelekileyo. Kodwa ukuba ibe kanti iye yanwenwa yaze yathatha ixesha elide endaweni yokuba ithathe elifutshane, ndingabiza abantu abanolwazi nobuchule beenyosi ukuze balamle ukuze zifuduswe kuzokwazi konke kubuyele esiqhelweni.

Ukuba bekunoba kanti ndifuye iihagu bendizawuqinisekisa ukuba ndizondla ngokutya okusempilweni, ukutya okusemgangathweni, ukutya okungabolanga okufana namaxolo eetapile okanye amaxolo ekhaphetshu, neziqhamo nombona, izinto apho zisemgangathweni wokuba zingatyiwa nangabantu.

Iziqhamo ezivuthwa ebusika ngamaorenji, ngamanatshisi, ngamabhanana, ngama-pineapple.

Ekuboneni kwam amaqunube ndingahendeka ukuba ndiwatye, ndiwakhe emthini ze ndiwatye. Kufika iinkumbulo zangexesha ndisemncinci, ndithengelwe ngumakhulu wam ii-cornflakes. Andlela, kangendlela abhijelwe ngayo amaqunube aye angathi akhona pha phakathi kwii-cornflakes kanti yayingekho leyo into. Nawo ke amaqunube ayathandeka uve, uye ucinge ngale nto kuthiwa yidizethi, isidlo samva, ngoba kakhulu kakhulu kwiinto ezifana nee-ice cream neekeyiki ayasetyenziswa.

Ukutya enikwenzayo kuninzi kakhulu ngoko ke akululanga ukuba kuhlale kusemgangathweni oko. Ingcebiso ke yeyokuba iyabonakala ukuba ukhona ukutya okusezinkonxeni, okufana neembotyi njalo njalo. Nenye indlela yokuba nibe nokwazi ukungabinankcitho kungenziwa kube nxalenye nokukhenkceziweyo, apho ke ku-frozen kuhlale efriza ze nithi xa nithengisela abantu nibathengisele from efriji.

Mama, ndithathiwe ekholejini, ndiza kufundela ukuba ngumfama.

Batshana, ke ibhokhwe akukho lula ukusebenza nayo. Okokuqala, inazo iimpondo eyenza ukuba ibe nakho ukuba yingozi xa usebenza nayo. Funeka uqaphele, uze ungayenzi umsindo ngoba xa uyenza umsindo ingavele ilwe nawe ikonzakalise. Ningabindlongondlongo ngebhokhwe, nibe buthathaka, niyithande kodwa ningadlali ngodlame nazo.

Ukubuyiselwa kumhlaba ebantwini kungadlala indima entle, enkulu kakhulu ngakumbi nakuqoqosho lwethu. Umhlaba ubaluleke kakhulu ekwakheni izikolo, ekwakheni iindawo zohlala apho mhlawumbi umphakathi othile angathi arentise, babe ngoomastandi. Ungadlala indima enkulu kakhulu ekubeni aba, abo bafuna ukulima balime ukuze nabo bathengise ze babe nokwazi ukuba nengeniso. Kubaluleke kakhulu ukuba ubuyiselwe umhlaba ze nezakhono zinikezwe ekubeni uba umhlaba uqhutywa njani, uphathwa njani.

Iinkomo zingaphawulwa ngentsimbi eshushu kwalapha kuzo esiqwini okanye zishicilelwe ezindlebeni, zigqojozwe ezindlebeni zifakwe izinto ezibumacici.

Abalimi beefama ezinkulu bangazuza ukuba baqeshe ulutsha ngoba lusemandleni, nikezela konke okunawo ngokusemandleni kwaye linganikezela nezakhono kulutsha ukuze kuphuhle ngakumbi umnotho weefama zabo.

Apho kule ngingqi sihlala kuyo ezona zityalo ndicinga uba ukuba zingakhula kakuhle zizityalo ezifana namapayina, amapesika, umbona, isipinatshi ke, iinto ezifana nemifuno efana neebhitruthi, amakhaphetshu, kwaneekherothi. Imifuno yangemihla ngemihla, amabhatata, iitapile, njalo njalo.

Endingazama ukwenza kuqinisekisa ukuba amanzi asingqongileyo afana namadama okanye imilambo ndisebenzisa wona. Ndiye ndisebenzise nolutsha okanye izakhono okanye i-infrastructure esingqongileyo apho sinothuthela amanzi evela kumadama namanzi avela kwimilambo.